Kajeno di-platform-o di se di le ngata haholo tsa ho mamela mmino, di-cell phone-ung kapo mohaleng wa thekeng. Motho mong ka mong ona le bokgoni ba ho mamela sohle sa se batlang hona founung ya hae. Mme di-platform di ngata jwalo ka YouTube, Spotify le Apple Music le tse ding ka ho pharalla.

Tshebediso ya marangrang a senang mohala, e se le ntho e pharalletseng haholo lefatsheng. E thusa haholo ka hore o kgona ho ya hohle moo hlokang ho ya teng, o ntso o e matahantse le mohala ona, o kgona ho bua le ba lelapa leno, o ba founele o etse sohle marangrang. O kgona hape hore o boloke tjhelete haholo ha o rekile marangrang ana ka kontraka, o kgona hore o connect-e batho ba fapaneng ba bahlano ho ya ho ba leshome hona marangrang ana.

Wi-Fi kapa yona marangrang o senang mohala e thusitse batho haholo makeisheneng. Ka tsela ya hore ba se ba na le bokgoni ba hore, ba nke di-video tsa marangrang jwalo ka Tiktok hohle moo ba leng teng ha feela ba ntse ba ikamahantse le yona Wi-Fi, mme ka hoo, e bakile hore batjha ba bangata e ba bulele menyako ya mesebetsi, mme le boithabiso hona moo marangrang.

Ke dula ke thola ditaba tsa sebaka seo ke dulang ka sona ka tsela ya seyalemoya e leng radio. E thusa haholo ka ho bokella ditaba tsa motse oo ke dulang ho ona, mme o hasa ho setjhaba ka tseo tse ntse di etsahala. Hape hape ke thola melaetsa hona mme fonofonong kapa mohaleng wa thekeng ya ka, ka marangrang hape hape a Facebook, Tiktok le yona WhatsApp.

Ke hopola ka nako e ngwe ha nne ke ile library, Wi-Fi ya teng e ne e sokodisa haholo ka nako eo ke ne ke leka ho batlana le mosebetsi marangrang kapo hona founung, empa ho no ho sa kgonahale. Ke ile ka tlameha hore ke qetelle ke rekile yona airtime voucher hore ke mpe ke leke ho etsa jwalo. Ka mora nako e sa fediseng pelo library moo ba ile ba lokisa Wi-Fi, mme ka kgona hore ke tswele pele ka ho batla mosebetsi.

Nka leka ho dudiswa ngwaneso, ka buisana le yena ka video eo. Ka nto sheba hore na video-ng moo o ne a apere ka ho itlhompha kapa tjhe, hape hape, ka sheba hore na video-ng moo mmino oo a na wo jaefela le tsela tsa na e jaefela ka teng e ne le tse lokileng na. Empa ha o se jwalo, o tla lokela hore a hlakole video eo marangrang moo pele batswadi ba ka tseba ka taba ena, empa ha ele video e lokileng a ka e tlohella, mme re leka ho buisana le batswadi.

Babadi ba ka sefa ditaba tseo ba di badileng digital-eng, ka ho etsa dipatlisiso ka ditaba tseo. Motho ka mong a ka nka article eo ae badileng a nto kena inthaneteng moo teng, ho tla hlahisa hore na ditaba tseo di tsamaile ka lenane le feng, le hore na ke nnete e le ha kae. Motho ka mong o lokela hore a se ke a dumela tsohle tseo a se balang digital-eng ho ba tse ding tsa melaetsa e beilweng moo, ha se ya nnete.

Ke tlo qala pele ka hore ke shebe di-platform tsa ho batla mesebetsi. Ha nke qeta ho kenya ditokomane tsa ka, ke qeta ho di romella, ke sheba le di-email, ka mora di-email ebe ke hona ke tla shebana le tsa marangrang, le hore na ke mesebetsi e feng e tswileng. Ke tsebe ho kenya dikopo.